Uma kuziwa ekusukeni izici zesiko nezenhlalo zidlala indima enkulu. Emphakathini eminingi kuhlobene namasiko, izinkololo zenkolo noma izinqubo zokudlula. Okulindelekile komndeni kungase kube nomthelela ezinqumweni. Abanye bangaze bazizwe nje benengcindezi yokuba balandele ezinyathelweni zabazali babo. Izinkambiso zomphakathi njengalokhu okuvamile emphakathini wabo, zingenza umehluko omkhulu futhi. Lezi zici zilolonga indlela isiko labo nokuxhumana kwabo kuphela. Konke mayelana ngokulinganisa izinkolelo zomuntu siqu nezomphakathi.

Yebo, endaweni yangakithi sinochwepheshe bezempilo ababangalisayo. Abavakasheli iziguli esezikhulile emakhaya. Ngokuvamile baqala ngengxoxo yobungani ukuze baqiniseke ukuthi isiguli sizizwa sikhululekile. Ngemva kwalokho bahlole izimpawu ezibalulekile njengomfutho wegazi nokushaya kwenhliziyo. Baphinde basize ngokuphathwa kwemithi, baqinisekise ukuthi konke kuthathwa ngesikhathi. Ngezinye izikhathi bangase banikeze isivivinyo zokwelapha ngokomzimba. Noma bavele banikeze indlebe yokulalela. Kuhle ngempela ukubabona benikeza okubili ukunakekelwa kwezekwelapha kanye nobungani. Ukuze zisize ukugcina abantu abadala bephilile futhi bejabulile.

Imithi elwa nesifo sofuba ihlukaniswe izigaba ezimbili eziyinhloko, imithi yomugqa wokuqala nomugqa wesibili. Imithi yomugqa wokuqala ihlanganise izinto ezifana ne-isoniazid ne-rifamycin. Basebenza ngokukhomba amagciwane abangela i-TB bavimbe ekukhuleni futhi andise. Imithi yomugqa wesibili njenge-fluoroquinolones. Isetshenziswa uma imithi yomugqa wokuqala ingasebenzi noma amagciwane amelana. Ngokuvamile zinamandla kakhulu futhi zingaba emibi kakhulu. Sekukonke le mithi ibalulekile ekwelapheni i-TB nempumelelo nokuyigcina ingasakazeki.

Abantu basemaphandleni babhekana nezinselele ezinzima lapho bezama ukuthola. Izinto ezinjengezihlalo zabakhubazekile, izinsiza kuzwa noma izitho zokufakelwa. Okokuqala, ukufinyelela ezikhungweni zezempilo kuyinkinga enkulu. Bangase babekude okwenza kube nzima ukuthi bathole usizo abaludingayo. Kukhona nezindleko abaningi abakwazi ukukhokhela lezi zisetshenziswa. Ikakhulukazi uma umshwalense ungawukhavi. Ngaphezu kwalokho kuvame ukuntula ulwazi mayelana nezinsiza ezitholakalayo. Zonke lezi zinto zenza kube nzima ukuthi abantu abasezindaweni zasemakhaya. Bathole ukweseka olubafanele.

Uma ngibheka ukufaka izihlalo zabakhubazekile namarempu ebhilidini. Ngacabangela izici ezimbalwa ezibalulekile. Okokuqala, ngahlola ukwakheka ukuze ngiqiniseke ukuthi kuneskhala esanele sokulawuleka kalula. Umthambeka wamarempu nawo ubaluleke kakhulu, ukuqinisekise ukuthi awekho umqansa kakhulu okukawubalulekile ekuphepheni, ukuze ngiqiniseke ukuthobelana nezidinganiso zokufinyeleleka. Ngingawubhekisela kuzikhomba ndlela ze-ADA futhi mhlawumbe ngithintane nochwephesha bokufinyelelela futhi ukuthola impendulo evela kubantu abasebenzisa izihlalo zabakhubazekile. Kunganginikeza imininingwane ebalulekile konke kumayelana nokwenza indawo yamkeleleke futhi isebenzeke kuwo wonke umuntu.

Imiphakathi ingabukhuthaza abesilisa ngezindlela ezahlukene. Okokuqala, kuzodingeka ukuthi kube nezingxoxo ezivulekile mayelana nezokuthinta. Ukuze abesilisa bazizwe bekhululekile ukwabelana ngemizwa yabo. Futhi imiphakathi ingahlela imihlangano noma izifundo ezikhuluma ngokuqonda ukuvimbela inzalo. Ukuze bonke baqonde ukuthi lokhu kubalulekile, kubandakanya besilisa ezinhlweni zokuvikela. Kanye nokubakhuthaza ukuthi babe neqhaza ekwenzeni izinqumo. Kungabasiza kakhulu lokho. Lokhu kuzokwakha umoya wokubambisana phakathi kwaba lingani.

Ukusebenzisa imikhiqizo yokulahlekelwa isindo engahloliwe kungaba nezingcuphe eziningi. Okokuqala, imikhiqizo engavumelekile ingaba nezithasilelo ezingalungile okungaholela ezingeni zokuphila. Futhi kungaze kube nemiphumela emibi emzimbeni. Njengokuphazamiseka ukudla noma kungafinyeleli imiphumela ofuna ukuyithola. Ngaphezu kwalokho kungaze uphumelele kuphela okwamanje kodwa ungabuyela emuva ungayiqhubeki. Ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo oyisebenzisayo ihloliwe futhi iphephile.

Njengochwepheshe wezokunakekelwa kwempilo uma ngidinga ukweluleka isiguli mayelana nemikhiqizo ye-detox. Ngizokwenza lokho ngokucacile. Okokuqala sizobazisa baqonde ukuthi imikhiqizo ye-detox ayifanele wonke umuntu, futhi akufanele ibhekwane njenge pilisi yokulahlekelwa isisindo. Ngizoba nezingxoxo ezifishane ukuze bazi ukuthi umqondo we-detox ungaba nokuhluka. Futhi ngizobakhombisa izindlela zokugcina impilo njengezokudla okunempilo nokuzivocavoca. Ngaphezu kwalokho ngizobakhuthaza ukuthi baphendule imibuzo. Futhi bazi ukuthi ukuxhumana nodokotela kubalulekile ngaphambi kokusebenzisa noma yimiphi imikhiqizo.

Izikole zingasebenzisa amasu ahlukahlukene ukufundisa abafundi ngokubaluleka kokuhlolwa kwezifundo . Okokuqala, bangahlela izifundo noma izinkulumo ezivula izingxoxo ukuze abafundi bezizwe bekhululekile ukwabelana bemizwa yabo. Futhi izikole zingabandekanya izinhlelo ezokwelashwa noma izifundo ezikhuluma ngempilo yengqondo. Zifundise abafundo ngezimpawu nezindlela zokuxhumana. Ukuhlela imihlangano yokubambisana nabazali nabachwepheshe abangaphansi kungasiza futhi. Lokho kuzokwakha umoya wokuxhumana nokusekelana phakathi kwabafundi.

Abasebenzi bezempilo kanye nonompilo bomphakathi badlala indima ebalulekile okuqinisekeni ukuthi. Izakhamuzi zasemakhaya zayithola imithi eziyidingayo. Bahlole izidingo zomphakathi, baqiniseke ukuthi imithi iyatholakala. Futhi banikeze izeluleko ezibalulekile. Bahlela nemihlangano yokhuthaza abantu ukuthi bahloniphe imishanguzo yabo futhi bahlola imiphumela yokwelashwa. Ngokuxhumana nabantu bendawo baphinde banikeze ukwesekwa okudingekayo. Ukuze bonke bakwazi ukufinyelela ezinseni zabo zempilo.

Ngiyakuqonda ukuthi ungase uzizwe unokhathazeka ngemishanguzo. Koda kubalulekile ukwazi ukuthi le mishanguzo izokusiza kakhulu. Ama-ARV noma imishanguzo yokwelapha iyasiza ukulawula isifo sengculaza. Ikwenza ube nekhono lokuphila impilo ejabulisayo. Isebenza ngokunciphisa amazinga e-HIV emzimbeni. Okwenza kube nzima ukuthi udlulele kwabanye futhi uma uthole imishanguzo yakho njalo. Ungaphila isikhathi eside futhi ungathola umphumela omuhle empilweni yakho. Ngakho cabanga lesi sikhathi njengokuthola amandla okuphila kahle.